Nna ke sebedisa haholo library ya setjhaba hobane ke rata ho bala le ho ithuta dintho tse ntjha ke dula haufi haholo le mabaka ana a . Library e ka tlase ho di-kilometer-a tse pedi, ho tloha moo ke dulang teng.

Ne ke e rata mehleng eo ya kgale, empa mehleng ya kajeko le yona ke ya e rata. Empa ke nahana ho ka ba molemo ha re ka nna ra kopanya tseo re neng re phela ka tsona tsa kgale le tsa kajeko. Hobane kgale batjha ne ba hlompha batho ba baholo, empa tsatsing la kajeko batjha ha ba sa hlompha batho ba baholo. Mara mme ha re ka phela mehleng ya kajeko re ntse re hlompha batho ba baholo, ke nahana hore ho ka ba monate haholo.

Ha e ba ho se na monna e mong, mme hona le ausi ya moholo kapa mme ya moholo, mosadi ya haufi le bana a ka nka karolo ya malome ka tsela ya bohlale, tlhompho le tlhokomelo. Le hoja a sa ka a etsa mosebetsi e meng e itseng ya bana, empa ka lerato le boikarabelo, a ka etsa bonnete ba hore bana ba hlola hantle.

Ee, ho wa kgoneha, ho buisana ka hloko ka hara lelapa. Ha ho hlokahale ho hlaba kgomo, ha e ba boemo ha bo re dumelle. Bo ntate le bo ntatemoholo ba ka buisana hore na, ke eng e ka etswang ka bokgabane?

Ke dumela hore ho kenya metswako ya sejwalejwale ha se bothata ka bona, empa bohlokwa ke hore tatso, botle le semelo sa dijo di se lahlehe. Mokgwa wa setso wa ho pheha mohodu, ho hlwatswa mohodu ka hloko, ho sebedisa metsi a tjhesang, ho pheha ka metsi feela ntle le ho kenya di-spice tse ngata, ka setso ho ne ho sebediswa letswai fela. Ho pheha ka nako e telele ka mollo o fokolang ha ngata ka nkgo kapo ka pitsa ya letsopa, ho se felle fela mohodi. Ka dinako tse ding ho ne ho kenywa le mefuta ya dijo tse bonolo, tse kang papa e phehilweng ka metsi a mohodu.

Re ka sola bophelo ba ditoropong, ka lebaka la latelang. Bophelo bo potlakileng, phetoho ya ditokoloho, tlhase ya technology. Empa le batjha ka bo bona ba na le karolo ya boikarabelo, ho sa ba tle ho ithuta, ho rata ho etsisa dintho tse kantle, ho hloka boetapele.

Ke nahana ke tsebo e fokolang ka ditsitseng. Batho ba bangata ha ba tsebe hore na ditsi tsena ke eng, di sebetsa jwang, di fumaneha kae kapo di thusa ka eng? Puo e seng bonolo kapo e le ya, e le ya semmuso haholo. Hangata lesedi le hlahiswa ka dipuo tse thata kapa ka mokgwa o semmuso ho motho wa seterateng a ke keng a ikutlwa a amaeile kapo a utlwisisa hantle. Tshabo ya bureau kapo tsamaiso ya mmuso. Batho ba bangata ba tshaba ho kena ka hara ditsi tsa mmuso, hobane ba nahana hore ho na le batho ba bohlale fela ba lokelang ho kena moo.